Imbatjha siphila lesi ebasosileko, ebasose emlilweni. Imbatjha akusiso isiphila esiphekiweko, isiphila lesi esosiweko ebasose emlilweni. Noma nawuthi uyasidla, usidla njengamantongomani.

Unosihlanywana umuntu ohlanya khulu, onobungozi, olwako, obethako.

Amakhosi asiza khulu ekulamuleni umraro womphakathi mayelana neendaba zokuhlala, zokufuna amahlalo, nikwazi ukuya emakhosini ayonirarululela . Nomntwana nakagangileko nikwazi ukumusa le emakhosini le, nomntwana nakangalaleliko nikwazi ukumusa le emakhosini le bayomhlalisa phasi, nakangezwako bambhambalalise abetjhwe.

Abarholi bendabuko bayisekela ituthuko yama-project, ngokuthi bakwazi ukufuna imali kurhulumende izitholakale, bayifake la ku-project yakho endaweni yomphakathi. Abarholi bakwazi bakukhulumele kurhulumende, ukuthi bakutlolise nemaphepheni ukuthi i-project yakho ikhule iye phambili, yaziwe, yaziwe na le kurhulumende le.

Abarholi bendabuko bangazijayeza ngokuthi, bazibandakanye ngokuhlanganya nabarholi besimodeni ngokwefowunu.

Umsebenzi womkghadi kulokha nakuthathwako, nakuthathwako ujabule ujabulele umalokazana lo othathwako lo.

Uburholi bendabuko nabutjhayisana noburholi banje, banje bagadesi besimodeni akubi kuhle. Ngoba laba besimodeni bagcina sebenza ihlekisa ngoburholi lobu bendabuko ukuthi abukalungi, ukuthi kukhamba kancani ngoba besimodeni sebasebenzisa itheknoloji khulu. Sebasebenzisa nabomaliledinini yoke into bayenza nange internet.

Ubukhosi buqakatheke khulu eendaweni zemakhaya, ngoba qudlala indima ekhulu khulu. Nanoma abesana baya okuwela nabaya engomeni kose badlule ebukhosini. Ngoba iindawo zemakhaya kusese ziindawo zamasiko namaphethelo, kwenziwa amacude, kunengoma la abesana baya engomeni, bayokuphetha khona isiko.

Idzeredzere, idzeredzere ngokwazi kwami libhrugu lamasokana eligcokwa elimbathwa masokana, ambatha idzeredzere nakabuyokuwela.

Umfumbezi ngumuntu esihlanganyele naye umkhamanzi nofana intombi ngimbiza ngomfumbezi. Sihlala nentombi eyodwa mina naye, ngithi ngumfumbezi loyo.

Ngesiko lamaNdebele umuntu nakazokuba yikosi, uphetha ngokuthi emphakathini uhlonitjhwa kangangani. Ende emphakathini uyakwazi ukucazula iinkinga na emphakathini. Uyakwazi nokucazulula neenkinga zomphakathi, nguye-ke umuntu ofanele abe yikosi loyo.